Ukuvulela umuntu omusha ibhange ngikubona kunzima, ngoba uma uyovula ibhange kudingeka umazisi. Iningi lentsha alinabo omazisi. Uthole ukuthi uyafuna ukuvulela umntwana wakho ibhange, una-sixteen noma, una-seventeen, kodwa ngenxa yokuthi awukho umazisi, uyahluleka ukumvulela ibhange. Okunye futhi okwenza kube nzima, yingoba amanye amabhange, uma ufika uthi uzovula ebhange kanye nabo, bayakubuza ukuthi, usuke wabanalo yini ibhange kamuva. Uma ukade uyintsha, ukade unganalo ibhange, kuba nzima ukuthi bakunikeze i-akhawunti kanye nabo. Ngakho ngicabanga ukuthi, kumele kube nohlelo olwenza ukuthi umuntu akwazi ukuvula ibhange ngaphandle kukamazisi.

Imalimboleko nemifundaze kuhlukene kabili. Imalimboleko, imali oyibolekayo osuke uzoyikhokha mawuqeda ukufunda, usuthole umsebenzi, uyikhokhe isinenzalo ngaphezulu. Kanti, imifundaze itholwa abantu abasuke bephase ngendlela enhle, encomekayo. Lapho, izinkampani khona zizobanika imali yokuthi baqhubeke nezifundo zabo, befike lapha abathanda khona, ngaphandle kokuthi beze bezikhokhe.

Ngaphambi kokuba ngibe ne-app efonini yami, phambilini bengiyaye ngihambe ngiye ebhange, ngiyokhipha imali, ngithumelele abomndeni noma abangani bami. Kodwa, manje angisadingi ukuhamba ngiye ebhange ukwenza konke lokho. Sengiyakwazi ukuthumela imali kubangani bami, noma ngabe ngisekhaya, noma ngabe ngikuphi, ngisebenzisa ibhange. Kuqala, bengiyaye ngihambe ngiyokhipha imali, uma ngifuna ukuthenga i-airtime, noma ngenze ngiyothenga. Manje, sengiyakwazi ukuthi, ngikhokhe ebhange lami uma ngithenga kwi-inthanethi, noma ngithenge i-airtime nge-app yami.

Uma uthatha umshwalense wesikhathi esifishane, kumele ucabange ngezinhloso zakho, nezidingo zakho, nezinto ofuna ukuzenza empilweni. Ukuze uzokwazi ukuthi uthathe umshwalense okuzoba imali oyi-save-ayo, ezokwenza ukuthi uma kwenzeka uphelelwa umsebenzi, wazi ukuthi uzobe ukwazi ukuy'nakekela wena nomndeni wakho. Cabanga ngabantu abaphila ngaphansi kwakho, kungaba abantwana bakho, noma abazali bakho. Ukuze uma, wazi ukuthi uzothatha umshwalense ozobasiza uma ngabe kubakhona into eyenzekayo kuwena, izoba khona imali abazosala bakwazi ukuthi beziphilise ngayo ngalesi sikhathi ungasekho.

Ngokubona kwami, ukuboleka enye imali ukukhokha isikweletu kubi, ngoba kusho ukuthi unezezela kuwo wonke umthwalo wakho wesikweletu, okungase kubenzima kakhulu. Imalimboleko entsha ingase ibe nenkokhelo enzima kakhulu, eyephuzile kule obuyikhokha. Okunye, uma uqala imalimboleko ukukhokha esinye isikweletu, kungaholela esikweletini esingapheli, lapho uzolokhu uboleka njalo ukuze ukhokhe izikweletu zangaphambilini. Ngokwami, kumele uhlele uhlu lakho lwezimali ubone ukuthi yini ozoyidinga, yini ongeke uyidinge. Ukuze uzonciphisa izikweletu zakho nezidingo zakho, ukwazi ukukhokha isikweletu sakho ngendlela okuyiyona yona.

Njengosomabhizinisi osamncane osakhula, uma ngiyofuna ikhadi lesikweletu, ngifunela ibhizinisi lami, ngizodinga ukuphatha umazisi wami, ikhophi yeilayisense yebhizinisi lami, noma isitifiketi sokubhalisa esikhombisayo ukuthi ibhizinisi lami ingabe lisemthethweni na. Imibhalo ebonisa igama lebhizinisi lami, kanye nekheli. Izitatimende zasebhange zebhizinisi zakamuva, ezikhombisa umsebenzi wezezimali zebhizinisi lami. Ibhalansi yamanje echaza impahla yebhizinisi, kanye nezikweletu. Imali engenayo yamanje, nesitatimende esibonisa imali engenayo. Izindleko, kanye nesamba semali engenayo yebhizinisi lami.

Ukulahlekelwa othandiwe wakho kakade kuwumthwalo kukodwa. Ngakho-ke ukubambezeleka kokukhokhelwa komshwalense kungase kungeze ezinkingeni zakho kwezezimali. Njengoba kunezindleko ezisheshayo ezidinga imali, njengemali yokwenza igrosa, i-airtime, kanye nemoto yokuthutha izinto ey'thile. Ngakho-ke, uma ukhetha umshwalense, kudingeka ukuthi ucophelele ukuthi uyabheka ukuthi, ingabe unazo yini izinkokhelo ezikhethekile. Okungaba imoto yokuthi wenze izidingo zomngcwabo, imadlana yokuthi uthenge ukudla ngesikhathi sokulungiselela umngcwabo, kanye ne-airtime yokufonela izihlobo.